Izimiso noma izifundo ezidluliswa ngabaholi bokusoka noma bokuthomba empilweni yengane yakuleli zwe zifaka phakathi ukuthi kumele uziphathe kanjani ngoba usuqale lolu hambo noma ngoba usuphethe lesi siqalo sokuthi ungena kwesinye isigaba njengomuntu wesifazane noma kwesinye isigaba njengomuntu wesilisa ukuthi kufanele uziphathe kanjani wena uphathe kanjani abantu .

Indima edlalwa izingubo zomdabu, izigqoko kanye nezinsiza emidansweni yakwaZulu ukuthi ziqhakambisa isintu sabo, iqhakambisa isiko labo, iqhakambisa ukuzigqaja kwabo nokuthi kuphinde kukhombise ubumbano esizweni sakwaZuku ukuthi bangabantu abasondelene kangakanani futhi bangabantu abazigqajayo ngabo ukuthi babuyaphi nokuthi bayaphi, abantu abazazisayiyo ngalezi iy'ngubo lezi abazigqokayo. Kokunye ukuthi lezi zingubo ziney'ncazelo ey'hlukene emdansweni ehlukene noma emcimbini eyehlukene so nalokho kubalulekile.

Angicabangi ukuthi konke ukudla kunempilo ngoba esikhathini samanje vele kukhona ukudla abashoyo ukuthi lokhu yebo kuyadliwa kodwa akunayo impilo.

Ukubamba iqhaza enkuthalo komphakathi wonke endilini elifana nomshado kuqinisa izibopho zomphakathi nomuzwa wokuba nengxenye ngokuthi le nto abasuke bagenza isuke isuka enhliziyweni kubo. Le nto abayenzayo bayenza ngoba bakuthanda futhi bakuhlonipha njengelunga lomphakathi. Ngakho-ke, basuke bakwenza lokho ngoba baqhayisa ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu futhi baphinde batshengise ukuthi bakholelwa ngokuphelele ukuthi izandla ziyagezana.

Ifilosofi ye-Ubuntu ichaza ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu, ukuthi njengabantu sonke siyadingana nanoma ngabe kwenzakalani. Ngakho-ke, uma umuntu ezama ukuxazulula ukugqubuzana phakathi komakhelwane ababili, kubalulekile ukuthi ubakhumbuze ukuthi izandla ziyagezana nanoma ngabe kujatshuliwe komakhelwane noma ngabe kuyokhalwa, uzomdinga omunye umuntu ukuthi abe khona eduze kwakho futhi kukhona lokhu.

Amasiko namasiko anemikhosi yokuthomba amantombazane ahlukene. Esikweni lakwaZulu kuyaye kuhlatshwe inkomo bese kuthathwa umhlwehlwe unikezwe leyo ntombazane bese emva kwalokho bayasina, babungaze ukuthi leyo ntombazane izobe ingena esigabeni somuntu wesifazane bese-ke esikweni lamaXhosa, kuye kube khona umqimbi obizwa ngokuthi i-Ntonjana, nalapho-ke abantu basine, noma baxhense ngesiXhosa ukuze nabo babungaze lolo suku lolo noma leso sigaba leso. Ngakho-ke, le mikhuba lena or le mikhosi ibonakalisisa ukuthi abantu bayazigqaja ngobubona babo futhi nokuthi bayakwazi ukugcina amasiko abo.

Izimiso noma ezifundiso kanye nomthelela oba khona emphakathini ngenxa yala masiko lawa kuba ukuthi abantwana abangamantombazane nabantwana abangabafana bayakhuliswa. Abafana bona bayadodiswa ukuthi uma bakhula babe abantu abanjani, babe abantu abazoba utho emiphakathini, abantu abazohlonipha, abantu abazophatha kahle abanye abantu. Ngakho-ke, uma babafundisa lezo zinto lezo, kwenza ukuthi nabo emphakathini baybe abantu abahloniphekile futhi bangahlali bang'hlukumeze zomphakathi noma benze into eyodwa ezodicilela isithunzi somphakathi phansi. Kuba nomthelela okanjalo-ke ukuthi bakwazi ukuthi nabo baziphathe njengabantu abakwazi ukuphilisana nabantu.

Uma kuvele isifo, imikhuba efana nokuhlanjulwana, ukuncenga amadlozi nokuzwakalisa usizo emphakathini ngamaculo, imidanso kanye nokuxoxa izindaba. Lokhu kuyasiza ekuxhumaneni nabaphilayo kanye namadlozi ngokuthi kulabo abaphilayo kusuke kutshengisa ukuthi bayabanxusa ukuthi bamukele umoya walaba abangasaphili futhi baphinde babacelele ukuthi babe yidlozi elihle kubo, bakwazi ukuthi babheke laba abaphilayo. Ngakho-ke, lokhu kusho ukuthi bayafuna ukuthi baqhubekise ubudlelwane abebenabo phakathi kwalaba abangasekho nalaba abaphilayo. Konke lokho kusuke kutshengisa ukuhloniphana phakathi kwalaba abaphilayo nalaba abangasekho nokuthi indawo yabo izohlezi ikhona futhi bazohlezi bahlonishwa.